Xa ungumfazi kubaluleke kakhulu ukunxiba isiNtu xa usiya emgidini kwaye isiNtu sibonisa intlonipho kubantu bonke bebancinci kwaye nabadala.

Kubalulekile ukothula umnqwazi xa ungena endlini naxa uthetha nomntu omdala kuba kubonisa intlonipho kwaye kubonisa ukuba umntu omdala kwaye nabantu abasendlini uyabahlonipha kakhulu.

Isinxibo sale mihla siye sanefuthe elihle kwaye sanalo nefuthe elibi kwisinxibo sesiNtu sootata abangamaXhosa kuba kukho ifuthe lesinxibo sale mihla siphila kulo sokunxiba izinto ezingavumelekanga kwiindawo ezithile eziye zihlale ootata besiNtu abangamaXhosa.

Isinxibo sale mihla sinefuthe elibi kakhulu kwisinxibo sesiNtu soomama abangamaXhosa kuba kwizinxibo ezinxitywa kule mihla sikuyo ziye zingabonisi ntlonipho kumntu ongumama kwaye ziye zibonise indelelo nokungazithandi.

Emtshatweni isinxibo sesiNtu endinosinxiba emtshatweni kukunxiba imibhaco yabantu abangootata ukubonisa ukuthanda ngayo isinxibo sesiNtu, kwaye sindilisekile.

Ngokolwazi lwam isinxibo sebhinqa elitshatileyo kunye nentombi engekatshati ziye zohluke kakhulu esingcwabeni kuba kaloku ibhinqa elitshatileyo kunyanzelekile linxibe isiNtu kwaye lihloniphile. Kuthi ke kanti intombi engekatshati iyawunxiba noba yintoni eyithandayo emtshatweni, emngcwabeni, akunyanzelekanga uba athi anxibe isiNtu.

Abantu ababhinqileyo kubaluleke kakhulu emicimbini ukuba banxibe ngokuhloniphekileyo kwaye ngokundilisekileyo bangavezi iingalo, bangavezi amabele, kuba ayisosiNtu sethu eso kwaye ingesiso nesithethe.

Iindlela ezinokusetyenziswa ukugcina inkolo nenkcubeko yethu ukuze izizukulwana nezizukulwana zifunde kuzo kukuba zibone kwalapha kuthi ukuba izinto zesiNtu zenziwa ngeyiphi na indlela ukwazi nabo balandele ekhondweni.

Kubalulekile kakhulu ukwazi isiduko sakho kwisizwe sakwaXhosa kwaye kufuneka umntu ngamnye asazi kuba kaloku isiduko sichaza imvelaphi yomntu ngamnye wakwaXhosa. Kwaye isiduko yeyona ndlela yokuzazi imvelaphi yakho ukuba usuka phi, uzalwa ngubani.

Kubalulekile ukusebenzisa isiduko sikamama kwaye naso sikwayinxalenye yegazi lakho. Siyakuchaza ukuba usuka phi, siyakuchaza nemvelaphi yakho kwaye awunawusigxeka.

Isizathu sokuqala, ulutsha lwangoku alisahloniphi umzali njengakudala kuba ulutsha lwangoku luyakwazi ukuphendula emntwini omdala, ulutsha lwangoku luyakwazi ukumshiya umntu omdala ethetha kwaye ulutsha lwangoku alusenayo laa nto xa libona umzali wangaphandle libe libona umzali lo oluzalayo.